Ama-shuttles ahlanganiswa nezindlela zokuhamba ukuze anikeze uhambo olungenamthungo kubantu abadala ngokuthi ahlinzeke ngokuxhumana okulula nezitobhi zamabhasi, iziteshi zezitimela nezikhungo zamatekisi kanye nokuba nohlelo loku-book lokubhukha oluhlakaniphile oluvumela abantu abadala ukuthi bahlele konke uhambo lwabo ngesikhathi esisodwa.

Ukuthuthukiswa kwemizila kudlala indima enkulu ekuthuthukiseni isikhathi sokuthutha kwezimpahla sikaloliwe, ukuvumela izitimela ukuthi zihambe ngokushesha nangempumelelo, futhi kuyilungiselela kubandakanyaka ukulungisela iqhala sizinda ekhona. Ukubeka amasu okuphatha izimoto ngendlela efanele, nokusebenzisa ubuchwepheshe obusha ukuze kuthuthukiswe ukuhlela nokugcina imizila.

Lapho izindleko ze-toll zikhuphuka kakhulu, ngingathatha izinyathelo ezisheshayo ezifana nokusebenzisa eminye imizila engenasidina se-toll. Ukuhlela, ukuhamba ngezinye izikhathi lapho i-toll ingabizi kakhulu, noma ukubheka izindlela zokusebenzisa izithuthi zomphakathi ukuze nginciphise izindlela, noma ngibuyekeze imodeli yebhizinisi lami ukuze ngengezele imali ekhokhwa amakhasimende ukuze ngikwazi ukubamba lezi zindleko eziphakeme.

Ezweni lanamuhla lokuthutha izimpahla, kubaluleke kakhulu ukulinganisa isikhathi sokuthutha kanye nezindleko, lapho ukhetha impahla kaloliwe ngoba loku kuqinisekisa ukuthi izimpahla zifika ngesikhathi esifanele ngaphandle kokubangela izindleko ezingenasidingo futhi kugcina ukwaneliseka kwamakhasimende okuphezulu.

Izibonelo eziphumelelayo zezinsizakalo zamabhasi ezithembekile zihlanganisa i-MyCiti eKapa ne-Gautrain, Bus Feeder Service eGauteng futhi singafunda kuzo ngokuthi-ke ukuhlela kahle imizila, ukuba nesikhathi ezilandekayo, ezilandekelayo, ukusetshenziswa ngobuchwepheshe, ukunikeza ulwazi kwesikhathi sangampela kanye nokugcinwa kahle kwamabhasi kungaholela ekuthenjweni kwabagibeli.

Izinyathelo zami zokuqala zizobandakanya ukuhlola izidingo zokuthutha emiphakathini, ukufuna abashayeli abazokwenza umsebenzi wokuzithandela abathembekile, abanezimoto ezifanelekile, nokwakha uhlelo olucacile lokubhukha nokuhlela uhambo ukuze ngithuthukise isevisi. Ngizofuna izindlela zokuthola uxhaso lwezimali, ngithenge izimoto ezinkulu ezikwazi ukuhlalisa abantu abaningi njengama-shuttles. Futhi ngihlale ngithathe wonke umuntu engihlangana naye endleleni.

Ezokuthutha zesonto zibhekana nezidingo zokuhamba zabantu abadala ezindaweni zasemakhaya ngokuba nezinsizakalo ezingajwayelekile nezikhawulele ngenxa yezindleko nezindlela ezingekho kahle, kanye nokushoda kwezimoto. Kanti ezindaweni zasemadolobheni zingahlinzeka ngezinsizakalo ezijwayelekile nezihleleke kahle ngenxa yenqalasizinda engcono kanye nokuba seduze kwezinsiza.

Cha, ngingakhetha ukuthutha impahla ngesitimela uma isikhathi sokuthi singacindezelwe kakhulu. Futhi ukonga izindleko kubaluleke kakhulu ngoba ukuthutha ngesitimela kuvame ukuba nezindleko eziphansi kakhulu ngobuningi. Nakuba kuthatha isikhathi eside uma kuqhathaniswa nezindlela zokuthutha, njengokuthutha ngezindiza.

Ngingazizwa ngibonga kakhulu ngale zinsizi, zinsizakalo ngoba ngingavumela ukuba ngiqhubeke mgibamba iqhaza emisebenzini yebandla nasemcimbini yomphakathi. Ngigcine ukuxhumana nabantu futhi ngizimele mawukunokwenzeka naphezu kwezinkinga zami zempilo.

Izimali ezikhokhiswayo zokuthutha zithinta kakhulu abamabhizinisi amancane, kunezinkampani ezinkulu ngoba abamabhizinisi amancane ngokuvamile abakwazi ukusebenzisa izindlela zokonga ezisetshenziswa izinkampani ezinkulu, njengokuhambisa izimpahla ngobuningi obukhulu noma ukuba nesivumelano ezingcono nabahlinzeki bezokuthutha.

Kungikhathaze kakhulu ukubona umuntu osekhulile ekhulunyiswa kabi umshayeli webhasi, ngoba eshayela kancane lapho ehla khona. Futhi kwangikhumbuza ubuhlungu bokunganakwa kwabantu abadala emphakathini wethu.

Ngingayixazulula le nkinga ngokuchaza ngesineke inqubomgomo yenkokhelo yomthwalo. Ngiveze noma yiziphi izindlela ezingase zisize ukunciphisa izindleko njengokuhlola isimo sephaseji labo lesi sephakethi, sephakheji yabo noma ukubanikeza ithuba lokukhipha ezinye izinto, futhi uma kungenzeka nginikeze isixazululo esivumelana nazo zombili izinhlangothi ukuze kugcinwe ukwaneliseka kwamakhasimende.